I ntiyiso swinene. Ku yimbisiwa swi hunguta khombo ra mavabyi lama tluletiwaka hi rimbewu hikuva loko u tlela ni wasati u ri wanuna, thyaka leriya ri fika ri tshama ri ka xirho xa wena, u nga swi voni. Hikuva swi ta ku vangela mavabyi.

Ndzi nga vula leswaku vanhu a va yi eswibedhlele na le tliliniki ta mfumo ku kuma kona vutshunguri, ku papalata ku xava mimirhi ya vuxisi kumbe yo ka yi nga ri yona hikuva swi ta vangela mavabyi.

Mina leswi ndzi hleketaka swona hileswaku, wanuna wa tiyisela. Hambi ko endleka yini na yini, wanuna u fanele ku tiyisela xiyimo xin'wana na xin'wana.

Ndzi nga n'wi byela leswaku, tiambulense ta pfuna swinene loko munhu a vabya swa xitshuketana. Swi fanerile kusukela eka vaaki leswaku va ta kuma vutshunguri hi xihatla.

fanerile ku foyinela ambulense leswaku yi ta eka mhangu.

design leyi, yi ku va yi ri yi kulu swinene leswi kombaka leswaku, ku ta byariwa swakudya swo hambanahambana leswaku swi va ringanela hinkwavo.

Mina a ndzi ta ku vanhu loko va tiva leswaku mimirhi a va yi tirhisi va nga teki exibedhlele, hikuva hina van'wana hi fika hi kayivela hi nga yi kumi, ku ve hi lava ku yi tirhisa swa mampela.

Mina ndzi nga ku hikuva a swi kahle, na wena u ta kula. U nga titwa njhani loko va n'wana va ku xanisa? Kumbe ku xanisiwa mutswari wa wena, u nga titwa njhani? Ndzi ta ku a hi hanyeni kahle na vadyuhari, amen.

leyi va faneleke ku yi nwa hi wona. Loko munhu a nwa hi sikisi, a nwi sikisi masiku hinkwawo ku nga cinci nkarhi.

hikuva loko mutswari a ri na mali wa n'wi yisa n'wana wa yena a ya yimbisiwa, leswaku a ta hatla a hola. Nakona loko n'wana a ha ri ntsongo, u hatla a hola kambe loko se a ri nkulu swa tika ku ri a hatla a hola.

Ndzi nga ku vanhu lava nwaka byala kumbe va dzahaka swidzidziharisi, a va dzhahi vukheta kumbe loko va tsakile ntsena.

Madokodela ya nawu ya na makhadi lama kombisaka leswaku ya rejistariwile.

Vadyuhari va xanisiwa hi swa masangu, van'wana va xanisiwa hi ku biwa van'wani va xanisiwa hi marito.

Va teka swibotiboti kumbe va teka mirhi leyi yi nga enawini va yi kopela, yi fana na leyi yi nga ri ki enawini va yi endlaka vona.

hikuva i swakudya leswi nga na rihanyo. Naswona i swakudya leswi swi nga tiyisisiwa leswaku swi tisa rihanyo ra kahle eka munhu un'wana na un'wana.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku va va hlayisa. Hikuva, i ta kuma leswaku emutini wolowo ku hava na munhu loyi a tirhaka, so va fanele ku xava swakudya hi mali liya leswaku vatukulu va vona va kota ku pfuneka.

Ku va va va endla ti-branch, eka tiko rin'wana na rin'wana leswaku ku va na ndhawu leyi vanhu va rhipotaka eka yona. Leswaku va ta kota ku kuma vukorhokeri hi ku hatlisa.

Hileswaku swakudya leswi nga na rihanyo, swi va endla va nga va nga lolohi, va nga etleli etlilasini, nakona va va va ri kahle ku ze ku kondza xi za xi huma xikolo.

Xo sungula i ku mbala mask. Xa vumbirhi i ku hlamba mavoko nkarhi ni nkarhi. Xa vunharhu, i ku nyikana distance ya one point five meter.

Nyanga i dokodela ra xintu, i munhu loyi a thwaseke ku va a pfuna vanhu, naswona wu pfuna vanhu hi marhambu lawa ya vitaniwaka tinhlolo. Naswona u tirhisa mimirhi ya xintu.

Loko vanhu va nga teki mimiri ya vona hi mfanelo, mavabyi lama va ma vabyeke na wona va nge he holi hi ku hatlisa.

Mina ndzi vona yi enerile ende ndzi vona va yi tirhisa hi mfanelo hikuva lava va nga akangiki tiyindlu, loko va huma penceni va ya makaya va ya ti akela tiyindlu ta vona ta ku saseka. Va ti xavela na timovha .

va nga ni rihanyo ra vutsoniwa eka swa miehleketo, va fanerile leswaku va yisiwa endhawini ya vona laha va nga ta pfuneka kona hi ku hatlisa.

I hlampfi ya le xikoteleni, i vuswa, na khavichi, i tibhoncisi.

Mina ndzi vona onge a wu ringanelanga. Emakaya ka ha xota swilo swo tala. Swibedlhele swa mfumo kun'wana hi ku hava, titliliniki kun'wana ku hava, mapatu na wona a ma fambeki. Vanhu loko va lava ku pfuneka, a va fikeleli hi ku olova.

hikuva swa chavisa, nakona a va tolovelanga ku vulavula hi swona.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku, a va yi va ya kamberiwa. Va cheka leswaku rihanyo ra vona ri njhani, va nga chavi nchumu. Wanuna i ku tiyisela.

leswaku va n'wi cheka rihanyo ra yena, va cheka leswaku xana a nga dakiwangi ke? Maphorisa hi kona ma ma nga ta kota ku lavisisa mhangu kahle.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku va nga tshiki. Ku hava mati lawa ya nga horisaka TB endzhaku ka vhiki. Munhu u fanele ku ya exibedhlele a ya kuma tiphilisi leti nga ta n'wi horisa endzhaku ka tin'hweti ta tsevu kumbe ku tlurisa.

Emugangeni wa ka hina vanhu lava nga na vuvabyi bya vutsoniwa va hloniphiwa swinene. hikuva vanhu lava hi fanele hi va hlonipha, hi va sapota, hinkwaswo leswi va swi endlaka. Emugangeni wa ka hina, hi tlhela hi va pfuneta na hi swa timali eka lava tsandzekaka.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku why a nga vulanga? Naswona u u sungule rini ku endla timhaka leti? Naswona munhu loyi a nga n'wi tikisa i mani, wa le kwini?

Ndzi nga tsundzuxa leswaku a va dye swakudya leswi nga na rihanyo, swo fana na matsavu, na ti-fruits. Vanhu a va tshame endhawini leyi nga basa hi nkarhi na nkarhi.

Swihlovo swi nga ri swi nga ni leswi kumekaka emutini wun'wana na wun'wana i mati.

ku pfumala ka mirhi eswibedhlele swa le makaya, xana mi nga endlisa ku yini leswaku swivilelo leswi hungutana? Vanhu vo tala va vabya, va ya xibedhlele kambe va vuya va nga pfunekanga. i ncini lexi hi nga xi endlaka leswaku vanhu lava va kuma ku pfuneka?

Vukorhokeri bya n'wanuna lebyi byi tolovelekeke, i ku va wanuna a ya yimba naswona wanuna wun'wana na wun'wana u fanerile leswaku a yimba.

Vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake kahle emianakanyweni. Mina a byi ta ndzi khoma kahle, hikuva ku hanya swa laveka .

Makhombo ya kona i ku va leswaku, loko munhu loyi a ku yimbisaka a nga ri kahle u nga tshuka u vabya swinene.

Mina na leswi ndzi nga tshama ndzi swi vona, eswibedhlele swa mfumo va khola. Kambe laha u hakelaka mali, va ku pfuna hi xihatla hikuva va le bindzwini. Kambe ka leswa mfumo, u ta tshama nkarhi wo leha u nga pfuniwi.

Switlhavelo swa COVID-19, ndzi ta pfumela leswaku swi pfunile ku sivela xitsongwatsongwana xa Covoid-19. Hikuva mina ndzi tlhavile, naswona ndzi vone vanhu va ku tala swinene va tlhavela va tlhavela swo sivela xitsongwatsongwana lexi. Naswona mpfhuka vanhu va tlhaverile xitsongwatsongwana lexi xi hungutanile swinene.

ndzi nge yi anakanyi, hikuva tin'anga ta ndhavuko na tona ta tshungula naswona munhu a hola.

Mina ndzi nga tirhisa miako leyi nga duma, kumbe tindhawu leyi nga duma. Ndzi nga ti yisa yona ku va ndzi va nyika ndzi va nyika ndlela leyi va faneleke va ta hi yona loko va tela munhu loyi a vabyeke.

Tliliniki ya hala ka hina yi basile swinene. Mina ndzi vona yi tlula titliliniki to tala leti ndzi nga tshama ndzi fambela eka tona. Kambe ya hala ka hina yi basile.

Titliliniki ti ta kuma mpfuno yin'wani kusuka eka van'wani van'wamabindzu, naswona swi nge tisi ku cinca. Titliliniki ti ta ya mahlweni ti tirha.

Ku va hi tshama na yena nkarhi ni nkarhi, hi nga n'wi nyefuli. Hi vulavula na yena leswaku a tshama a tsakile.

Va ya etindhawini ta ti-dropping centre hi kona ku nga ni vanhu lava va nga va hanyaka na vutsoniwa byo karhi va humelerisa vuswikoti bya vona kona.

Ma tshamisekanga swinene hikuva loko se va sungula ku vabya swi ta tika naswona ku va byi vona swi ta teka nkarhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko munhu a twa ku vava swi kahle leswaku a vula a nga feli ndzeni a humesi matitwelo ya yena laha a faneleke ku pfuneka kona.

Nkoka wo tirhisa Condom i ku va leswaku vuvabyi lebyi tlulelaka hi loko munhu a endla timhaka ta masangu a byi nge ku khomi kumbe byi nge ku tluleli kambe loko u endla timhaka ta masangu u nga tirhisanga Condom u nga tlulela hi vuvabyi byo fana na HIV na switsongwatsongwana swin'wana swo fana na ti-STI.

Hala ka hina a va talanga hikuva va ha ti khomile kahle swinene.

Vaongori va fanele ku vulavula ni vavabyi kahle va va dyondzisa no tlhela va va kucetela leswaku vuvabyi lebyi bya hela .

Mina ndzi nga va khutaza leswaku masiku hinkwawo loko va heta ku khoma swo karhi or ku heta ku tirha ntirho wo karhi a va hlambi mavoko loko va huma e-toilet-e a va hlambi mavoko loko va lava ku dya va fanele va rhanga va hlamba mavoko.

Nseketelo wa timali wo huma eka SASSA wu nyikiwa vatsoniwa lava hanyaka laha Afrika-Dzonga mina ndzi vona wu nga ringanelanga hikuva i yitsongo va fanekele va engetela leswaku vatsoniwa lava va kota ku ti hanyisa ku ya mahlweni.

loko a ndzi ri mfumo a ndzi ta nyikela ti-Condom eka vanhu van'wana na van'wana ku nga va emintirhweni eswikolweni emikubyeni kun'wana na kun'wana laha ku hlanganaka vanhu kona ku va ku ri na ti-Condom.

Mina ndzi nga byela va ka vona leswaku endzelani mukhalabye loyi hi siku na siku leswaku a titwa a ri wa nkoka na yena.

Mina ndzi nga n'wi hlohlotela leswaku ku va munhu a sukeriwile a swi vuli leswaku a nge pfuneki swa hundza vutomi byi ya mahlweni u fanele ku rivala hi swona leswaku vutomi bya yena byi ta n'wi olovela ku ya mahlweni hikuva loko a nga rivali swi ta tshama swi ri enhlokweni naswona swi ta n'wi vangela mavabyi yo tala ya miehleketo.

U yisiwa eka vanhu lava tirhanaka na ku khutaza vanhu leswaku a amukela na yena a titwa a karhi a fana ni vanhu van'wana naswona u fanele ku ku swi amukela hi mandla mambirhi.

Face mask yi tlangile xiave xikulu eka ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa Corona Virus hikuva loko a ku nga ri swona vo tala i nge hi nga ha ri kona namuntlha.

E-e a va fikeleli vo tala hikuva swikolo swa le makaya a swi na nhluvuko loko va fanekele va fikelela tidyondzo va fanele ku ya ekule naswona swa va durhela so swi endla leswaku vana vo tala va tsandzeka ku fikelela tidyondzo ta vona emakaya.

Va fanele ku papalata ku tsutsuma rivilo ra le henhla swinene vanhu va fanele ku papalata ku rheyila timovha va ri karhi va tswotswiwile hi mabyalwa vanhu va fanele ku va na vuxiyaxiya loko va karhi va famba emagondzweni.

E-e ematikoxikaya a va kumeki hi ku olova titliliniki ta le matikoxikaya a ti na vukorhokeri lebyi hetisekeke.

Mina ndzi nga swi teka hi ndlela ya kahle ndzi nga n'wi khoma kahle ndzi tlhela ndzi endla leswaku hakunene wa pfuneka.

Vathori va fanele ku nyika vatirhi va vona vuhlayiseki va va nyika swo tisirhelela ku nga va emilengeni va va nyika mabutsu na swo mbala leswaku loko va kha va tirha va va va hlayisekile.

Hi n'wi vona hi ku tshama a miyerile nakona a ri wexe nkarhi wo leha.

Munghana leswi u nga ni byela leswaku ndzi fane ndzi nwa mati lama nga ni xikwavava leswaku ndzi ta humesa leswi nga lavekeki emirini wa mina a swi le ku ndzi tirheleni a ndzi tivi leswaku ku nga va xiphiqo ku ri yini.

Leswi hi kombisa leswaku mfumo wa hina a wu le ku tirheni swibedhlele swa xota eka matikoxikaya tiko rin'wana na rin'wana ri fanerile ku va ni xibedhlele kumbe tliliniki leyi nga na vukorhokeri byo hetiseka.

Mhani a hi se tiyisisa leswaku mikarhatiwa yini hikuva a hi na switirhisiwa swa kahle.

Vana va sweswi a va yi lavi miroho hikuva nkarhi lowu va nga kula eka wona i nkarhi wa manguva lawa va kule va karhi va dya tinyama swiyimo swi ri kahle a swi fani na khale.

Loko u heta ku susa tigilavu swa laveka ku hlamba mavoko ku tiyisisa leswaku hakunene u basile ke nakona a wu swi tivi leswaku endzeni ka tigilavu ku basa ku fika kwihi.

A swi kahle hikuva a hi swi tivi leswaku loko va swi twa va ta swi teka njhani mina ndzi vona swi nga ri kahle hi ndlela yin'wani swi nga va kahle ku va hi hlela hikuva hi endlela leswaku va titwa va ri kahle.

Swa endleka u khoma hi vuvabyi nakona u nga tshuka u tlulete van'wana.

Nseketelo wa ndyangu wa pfuna swinene hikuva wu kota ku khutuza ku khutaza munhu loyi a dzahaka swidzidziharisi leswaku a nga tinghenisi eka swona.

Tsundzuxa leswaku a nga lwisani naswona hikuva mirhi ya pfuna swinene u fanele ku yi khoma kahle leswaku yi kota ku heta nkarhi wo leha.

swinene hikuva mimirhi yin'wanyani a yi kahle naswona yi vangela switandzhaku swo biha swinene endzhaku ko yini.

Swiyimo swo biha hileswaku vatsoniwa a va koti ku fikelela timfanelo ta vona van'wani va pfumala ti-wheelchair van'wani va pfumala mirhi va pfumala vutshunguri a va koti ku fikelela swilaveko swa vona kahle.

Hi loko munhu a tshama a ri eku dzaheni van'wani va tshama va ri ku dzaheni nkarhi na nkarhi leswi swi nga ri ki kahle swinene.

Vatswari va fanele ku tshama ni vana va vona ehansi va va byela hi ndlela ya kahle va tsakile va nga va kariheli loko va vulavula na vona a va va byeli hi ndlela ya kahle.

Thekinoloji yi nga pfuna swinene hikuva yi ta kota ku vona leswaku mirhi ya dementia yi yi kahle ku fika kwini nakona vanhu va fane va yi tirhisa njhani.

wa rihanyo ra le makaya wu na nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va fanele ku va ni rihanyo ra kahle.

Swi teka nkarhi wuntsongo swinene swi nga teka siku leswaku swikombiso swi va kona emirini wa wena.

Hi leswaku va ta kula va nga yimbangi leswi nga biha swinene loko wanuna a nga yimbangi swi endla leswaku a hatla a khoma hi vuvabyi hi ku olova ngopfungopfu loko a endla timhaka ta masangu a nga tisirhelelanga.

Lexi mfumo wu faneleke ku xi endla i ku engetela swibedhlele ematikoxikaya na titliliniki ti kula wa tona lava vaongori lava nga na vutivi hi kona swi nga ta hunguta leswaku vukorhokeri byi va kona bya rihanyo emakaya.

Vukhongeri yi nga pfuna swinene hikuva loko vanhu va karhi va khongela va fanerile ku ti dyondzisa ku khongelela ni rihanyo ra vona.

Tikhemisi ti nga wu antswisa swinene hi ku xavisa mimirhi hi ntsengo wa le hansi leswaku vanhu vo tala va ta kota ku wu fikelela.

Khumba swinene hikuva vavabyi va ya mahlweni va tshikeleleka loko va nga kumanga mirhi, so a swi sasekanga leswaku ku pfumaleka switoko swa mimirhi.

Mirhi ya khumba swinene hikuva loko u nga nwi loko u nga kumi mirhi vuvabyi bya kula byi ya mahlweni kambe loko u karhi u kuma mirhi ya wena u n'wa, vuvabyi byi ya byi kha byi hungutana katsongokatsongo.

hi tingana hikuva va twa ingaku swa nyumisa ku khoma mirhi yo vilela naswona a swi sasekanga leswaku munhu a khoma hi tingana loko a lava mirhi leyi nga ta n'wi pfuna eka rihanyo ra yena.

Ndzi vatsundzuxa vanhu leswaku a swi kahle nakona swimakiwa swo ka swi nga ri kahle swi nga tlhela swi hi vangela byin'wani vuvabyi leswi nga ta endla leswaku rihanyo ra hina ri nga ta ka ri nga vi kahle, so vanhu va fanele ku ti vonela eka swo fana na sweswo.

Swi khumba hi ndlela leyi loko ku pfumaleka vatirhi va nhlayiso wa swa rihanyo mimirhi a yi koti ku fikelela emakaya hikuva ku hava munhu loyi a nga ta langutela leswaku mimirhi yi hlayisekile kumbe njhani, mimirhi yi tele ku fika kwihi ku hava loyi a nga ta vona sweswo.

Ku ta va na mbuyelo wa kahle swinene hikuva tin'anga ti tiva mimirhi ya xintu a titliliniki ku na mimirhi ya manguva lawa, leswi swi ta kota ku hunguta vuvabyi byo tala swinene hikuva loko mimirhi u nga yi kumi etliliniki u kota ku ya eka tin'anga u ya kuma vutshunguri kona leswi nga ta vuyerisa tiko ra hina.

Ya ku hunguta ku vilela yi nga ku endla leswaku u tlela kumbe u twa u loloha loko se yi karhi yi tirha kambe sweswo i swilo leswi hi faneleke ku swi tolovela.

Swi na nkoka ku swi tshungula hikuva swi onha miehleketo ya munhu swidzidziharisi naswona swi endla leswaku munhu a nga ha hleketi kahle swi onha miehleketo ya munhu swi onha mahawu ya munhu hikokwalaho hi fanele ku swi papalata swinene.

Vanhu va fane va landzelela milawu leyi nga tsariwa eka mirhi loko wu nwa kan'we hi siku munhu u fane a nwa kan'we hi siku hi nkarhi wun'we masiku hinkwawo.

Mina lexi ndzi nga xi twa i ku va leswaku swi endla leswaku munhu a loloha, swi endla leswaku munhu a twa vurhongo leswaku swi kota ku tirha emirini.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku mfumo wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva mali liya ya mudende ya va pfuna swinene hi kota no yisa vana va hina eswikolweni hi mali ya mudende hi va xavela tijunifomo va famba va basile ku fana ni van'wana swi nga tikombi na leswaku va pfumala.

Swi nga pfuna hikuva va ta kota ku swi tiva leswaku i mirhi ya yini naswona va ta nwa mirhi liya hi ku ya hi leswi swi swilaveko swa yona swi pfumelaka swona.

Mina ndzi twa onge vanhu va ntima hi vona vanhu lava tshikelelaka ngopfu va nga na vuvabyi bya ntshikelelo ya mianakanyo naswona va ya va kha va tala swinene, so va fanele ku kuma mirhi hi ku hatlisa eswibedhlele.

Swi pfuna hi ndlela hi ndlela leyi hikuva van'wana a va hlweli ku rivala, so loko ku ri na swifaniso va ta hatla va swi tsundzuka swi va koka rinoko va kota ku hleketa ku ho murhi lowu hi luwa wa so naswona wu tirha yini.

U fanele wu humesa mali hileswaku mirhi yi va kona leswaku vanhu lava va vabyaka va kota ku kuma vutshunguri hi ku olova.